Ba ba batlang go atolosa kitso ya bone ya go apaya merogo e le mmalwa e e sa itseweng thata e na le tatso le popego e .

Go godisa ditlhare tsa maungo ka katlego, go gola ga ditapole, dipanana di na le thulaganyo tse di farologaneng di tlhoka mmu o e le dirwang sentle letsatsi le le tletseng le tlelaemete e e nepagetseng. Fa dipanana di atlega mo maemong a bothito, a a bongola, a na le mmu o o omile, o o metsi le tshireletso mo diphefong tse di maatla.

Dimela tsa ditamati di tla gola sentle mo mafelong a a metsi sentle a amogelang letsatsi le le tletseng bontsi jwa letsatsi.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

ya rooibos e e tswang mo setlhatswaneng sa sa Aforika Borwa e neelana ka mesola e leng mmalwa e ka nayang teng jang boitekanelo ka ntlha ya diteng tsa yone tse di humanegileng ka antioxidant-e le di-oxidant-e tse jaanong go akaretsa le le nnotaging ka nna tsa thusa go sireletsa kgatlhanong le tshwenyego le tshenyo ya di tse di sa foleng le malwetse a sa foleng.

Balemirui ba maungo ba lebane le dikgwetlho di le mmalwa a go akaretsa ditlamorago tsa phetogo ya tlelaemete, go o nyala ga di malwetse, tlhaelo ya badiri le go sa tlhomamang ga mebaraka.

Maungo a ntseng a oketsega go tsenngwa mo ditlhagisweng tse di okeditsweng boleng ka ditsela tse di itlhametsweng go akaretsa go dirisa tsa maungo le di mo ditlhagisweng tse di farologaneng tsa dijo go tlhama mefuta e mešwa ya maungo a emisitsweng le go tlhama dijo tse di dirwang tse di nang le melemo e okeditsweng ya phepo.

Maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe a akaretsa ditamati, dipanana, magapu, ditapole, diapole, dinamune le diterebe.

Merogo e e jewang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe e akaretsa ditapole, ditamati, ditapole ke dijo tsa motheo lefatshe ka bophara ka lebaka la go sebetsa ga tsona le thobo ko godimo ka ditamati di ratwa thata ka tatso le tshedimosetso ya tsona dijo tse di mo lefatsheng. Dieiye gape di jewa thata ka ntlha ya dithoto tsa tsona tsa go tokafatsa tatso le go lengwa bonolo.

Dithoro go akaretsa le mabele ke dikarolo tsa konokono tsa temothuo ya segompieno le dithulaganyo tsa dijo di dira jaaka dijo tsa konokono, dijo tsa diphologolo le metswedi ya dikumo tse di farologaneng tsa madirelo.

Wine-e e dirilwe ka diterebe.

Go simolola tshingwana ya lelapa o tla tlhoka lefelo le le tshwanetseng le le nang le lesedi le le lekaneng la letsatsi, mmu wa boleng jo bo siameng motswedi o ikanyegang wa le didiriswa le dipeo tse di tshwanetseng.

Ditiro tse di jaaka temothuo ya ditshedi, thefosanyo ya dijalo le go tsenya tiriso di tsa mefuta-futa ya ditshedi di thusa go tshegetsa tekatekano e botlhofo ya thulaganyo ya tikologo ya .

le ditshedi tse tharo tse di botlhokwa thata tsa tshireletso ya dijo mo lefatsheng lotlhe, raese, korong le mmidi.

o tlhoka go tlhaloganya gore e atlega mo mmung wa motlhaba o o elediwang sentle le tlelaemete ya e e na le selemo se se mogote se se omileng le pula ya mariga.

Rooibos, sejalo se se kgethegileng sa Aforika Borwa se neelana ka mesola e le mmalwa e tlhaolegileng jaaka sejalo sa kgwebo bogolosegolo ka ntlha ya melemo ya yona ya boitekanelo tlhago e e senang caffeine le go kgona go dirisiwa ka ditsela tse dintsi mo tirisong ya ditlhagiswa.

Rooibos, sejalo se se kgethegileng sa Aforika Borwa se neelana ka mesola e le mmalwa e e tlholegileng jaaka jalo sa kgwebo bogolosegolo ka ntlha ya melemo ya yona ya boitekanelo, tlhago e e senang caffeine-e le go kgona go dirisiwa ka ditsela tse dintsi mo tirisong ya tlhatlhobo.